Ezinye zezinselelo ongabhekana nazo kwaba ngukuthi ugesi ucishe lapho khona ngisathi ngiyanceda umuntu ngokuthi ngimlalele mayelana nokuthi udinga usizo lwani, okunye kwaba ngukuthi lapho ngisathi khona ngixhumana kanye nabantu okumele bayosiza kwaba ukuthi inethiwekhi ayidonsi ngendlela efanele. Kanti futhi nogesi nawo ukuhamba kwawo kwasho ukuthi ezinye zezinsiza engizisebenzisayo ziyacima ngisaxhumene nomuntu.

Izaguga ezihlala emakhaya zithola azilutholi usizo olufanele njengoba emakhaya izinsiza azanele kanti emadolobheni zikhona izinsiza ezanele, izaguga zasemadolobheni zithola usizo oluncono njengoba kunezikhungo, phecelezi ama-facilities asesimeni esiphilayo kunalapho emakhaya. Njengoba amanye ezinye izindawo zasemakhaya zisafufusa kanti ezinye zazo azinawo imitholampilo kuphela zinamaklinikhi.

Ukuqubuka komlilo emjondolo bekungaletha ekukhulu ukuthuka kanye novalo kumina kanti bengingajabula uma ngabe abezosizo oluphuthumayo bengaqala baqhelise khona izingane, ubese belandela ngabantu abadala babase endaweni ephephile, ngaphambi kokuthi bakwazi ukuthi balwe nomlilo. Beqhelise nempahla esondelene nalapho umlilo usuke umningi ngakhona.

Amanye amathuba angavela nokwabelana ngolwazi phakathi kwezikolo nezinhlangano zezempilo kungaba ukuthi kube khona abafundi abagcina lapho bewuthanda khona umkhakha wezezempilo, kanti futhi abanye amathuba angaba khona lapho abafundi okanye izingane zisuke zivakashele khona emitholampilo. Zikwazi ukuthi zithole usizo ebese zifunda kabanzi ngezezempilo.

Kuningi okungamele kube ukuthi uyakushintsha indlebe yokuphila ukuze anciphise ingozi yokuba nesifo esenhliziyo, kakhulu kungaba ukushintsha indlela adla ngayo. Angaqala ngokudla ukudla okunempilo njengezithelo kanye namaveji ukuze athole ukuza okunomsoco, okuzokwenza ukuthi igazi lakhe likwazi ukuthi lilwe nazo zonke izifo ezisondelane.

Ezinye zezinselelo kungabalwa khona lapho umzali engakhoni ukunakekela ekhaya ngenxa yokuthi usemdala kanti futhi ezinye zezinto angakhoni ukuzenza njengoba kwayena emdala udinga ukunakekelwa. Kungaba ukuthi naye uhlaselwa izifo eziphathelene nokuguga okungadala ukukhohlwa ezinye zezinto ezibalulekile, njengokuthi akhumbule ukuthi emndenini bawungakhi abantu okumele ngabe badlala luphi uhlobo luni lwemishanguzo.

Bangasiza ngokuletha ulwazi olunzulu mayelana nokugwema ukukhulelwa emphakathini ngokufundisa intsha mayelana nokuhlela umndeni, kanti futhi futhi baphinde basaphalalise izinsiza ezifana namakhondomu lapho umphakathi intsha yakhona isizibandakanya ocansini.

Bangabhekana nako ngokuthi bakwazi ukuthi bafundise wonke umuntu okhona endaweni mayelana nokuvimbela inzalo, lokhu kungabalwa ukunika abantu ulwazi olunzulu mayelana nokuvimbela inzalo ukuze bakwazi ukulwisana nemicabango yalabo bantu ikanti futhi bangaqala ngentsha.

Ukudlulisa ulwazi angasebenzisa abaholi bendawo kanti futhi bangasebenzisa imitholampilo ukuthi ikwazi ukuthi idlulise ulwazi kubantu abadala.

Eminye imithombo ethembekile kubalwa kuyo imitholampilo kanye nezikhungo lapho abantu khona bekwazi ukuthi balande imishanguzo yabo njengamasonto okanye izikhungo zasemphakathini.

Eminye imithombo lapho abantu bengakwazi khona ukuthola usizo lwezempilo kubalwa kuyo izindawo lapho kudayiswa khona imithi phecelezi amafamasi, kanti futhi singabala amasonto lapho khona abantu bangakwazi khona ukuthi bakwazi ukufunda mayelana nempilo yabo.

Izinganekwane isikhathi esiningi zithathwa njengolwazi olwakudala okanye izinto ezike zenzeka phambilini ingakho abantu abaningi bezithathela phezulu, kuba umkhuba ukuthi yonke into exoxwelayo exoxwa enganeni idluliselwe phambili. Kanti uma into ixoxwa kaningi iphindaphindwa abantu begcina beyikholwa.

Ukusekela ingane kanye nokududuza ingane nomndeni wayo bengingasebenzisa ubuciko bokuxoxa inganekwane ngixoxele ingane, kanti futhi emndenini bengingasebenzisa ukuthi ngidlulise ukuzwelana nabo ngendlela ejulile. Enganeni bekungaba ukuyikhohlisa ngendatshana ngizame ukuthi ngiyihlekise lapho izokhona khona ukuthi ikhohlwe ubuhlungu.

Bengingaqhamuma nethuluzi lokuthi sikwazi ukuthi sithole umuntu ono-COVID ngokuthi aphefumule kulelo thuluzi, lokhu bekuzoba indlela emfushane yokuthi sithole ukuthi bangakhi abantu abaphethwe yi-COVID ngaphambi kokuthi bayisabalalise njengoba imiphumela beyizobe iphuma ngaleso sikhathi.

Sanibonani ninjani, angazi kwenzakaleni koda ingane yami ngithole ukuthi iwile esihlahleni, bengizocela bandla ningihlolelwe yona ngikwazi ukuthola ukuthi kwenzakaleni ngayo. Njengoba kuyimanje ulibele uyakhala and angazi ukuthi mina ngizokwenza njani.

Kubalulekile njengoba umama osanda kuzala udinga ukudla okuzomenza ukuthi akwazi ukuthi akhiqize ubisi olwanele oluzophilisa ingane.

Abantu badala bangakhandelwa izinhlelo lapho behlangana khona kanye noma kabili evikini lapho bezodlala khona imidlalo yobuciko baphinde bakwazi ukuthi, baqhudelane ukuze bayohlezi besesimeni esifanele. Kanti futhi lokho kuzokwenza ukuthi imizimba yabo ihlezi iphaphame nemiqondo.

Ngingasebenzisa isu lokumxoxisa umfundi ngesimo sokumqhelisa ekucabangeni mayelana nolokhu abhekene nakho, lapha ngingasebenzisa isu lokuba umzali lapho ngimduduza khona ngimchazela ukuthi konke kuzolunga ngaphambi kokuba athole usizo, ukuze umqondo wakhe ingagxili kuleyonto abhekene nayo.

Izinqubo zokuphendulwa phakathi kwama-emejensi kukhona bezicishamlilo labo basebenza uma uma kunengozi yemoto ibona abakwazi ukuthi bafike lapho uma kudingeka ukuthi basike imoto, uma kuwukuthi abantu bavaleke phakathi bayisike. Kanti sibe nabezosizo lokuqala abavela emtholampilo labo basiza ekuthenini ngaphambi kokuthi umuntu afike esibhedlela, bakwazi ukuthi babe bemucilonga ngendlela.